Ba sekaseka fa o le moagi wa Aforika Borwa ba ba sekaseka dingwaga tse o nang le tsone, ba sekaseka fa o dira le tiro e o yang ko go yone ba be ba sekaseka fa o na le ditlamelwana tse o di kolotang.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng o di akanya fa o dira tshweetso gore o kgone o dirise karata ya sekoloto ke gore a o tla kgona go duela madi ao ga kgwedi e fela ke gore o lebelele gore o e dirisetsa eng le gore a se botlhokwa kana jang dikarata di a farologana ke ya sekoloto ke e ba e bitsang debit-e, karata e leng gore ke a gago e o tsenyang madi mo go yone mme o sa kgone go reka ka sekoloto.

Histori ya dikoloto tsa gago e amana thata fa o batla go dira sekoloto sa karata ka gonne ba lebelela fa o ne o le mo patedi o patela sentle dikoloto tseo fa e le gore ga o na melato epe ya dikoloto e leng gore e tla dira gore ba seke ba go tshepa ka karata eo ya sekoloto.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o ka di tiileng fa o dira kopo eo ya karata ya sekoloto ke diphoso tsa fa o kile wa se patele sentle mme wa bankanya molato o.

Go botlhokwa thata go buisa konteraka kana melao e o e fiwang ya tumelano ya karata ya sekoloto gore ka kamoso o seke wa makalela o duela go feta selekano kana o duela di penalty tse o sa di itseng go botlhokwa go ka bala thata le go tlhaloganya tumelano nngwe kapa nngwe e o tsenang mo go yona segolobogolo le banka kana go tsaya karata ya sekoloto.

Go nna le kitso ka tsa ga madi go botlhokwa thata-thata ka gonne ditshweetso tse o di tsayang mabapi le go dirisa madi o tlabe o itse tekanyetso le botlhokwa jwa go itekanyetsa go o itse go dirisa madi kana karata eo ya dikoloto ya go dirisa madi ga o kitla o dirisa karata eo ya sekoloto botlhaswa ka gonne o tla bo na le kitso ya go ka dirisa madi.

Banka e tsaya dilwana tse fa o batla go bula sekoloto, ba lebelela gore a ga ona dikoloto dipe tse di tla go senyeletsang go duela sekoloto se o se batlang, ba lebelela dingwaga tsa gago gore a o fetile dingwaga tsa molao, ba lebelela le gore a o a dira and-e le gore gape ko tirong o gola madi a le makae bokae, a o tla kgona go duela sekoloto seo, ba be ba lebelela le rekoto kana histori e wena o tlang o ntse o patelela dikoloto ka yone.

Dilo tse di molemo ke gore o tla kgona go dira mabaka a gago sentle ebile o tla kgona go ka plan-a sentle, dikoloto tsa gago.

Di bidiwa di-overdraft-e ke madi a e leng gore o dirisitse madi go feta selekano mme di ka thibelwa ka fa motho a ka ya bankeng e le ga a ka kgona go dirisa madi ao.

Dituelo tse di duelwang dibanka ka ntlha ya gore o dirisitse madi a mantsi di ama batho ka tsela e ntsi o fitlhele go tse re tšhelete, e ne e le mo di savings e bolokilwe go ka patela dilo tseo o sala o sena madi mme o le mo dikolotong.

Ditsela dingwe tse di ka dirisiwang mo boemong jwa go adima madi mo bankeng ke fa o ka adimiwa madi a a lekaneng mme a o tla kgonang go a busa go ya ka madi a e leng gore, o a gola ko o berekang.